Umsebenzi wokuzilibazisa ubonwa ukuphromothwa njalo ezinkundleni zokuxhumana engenantshisekelo kuwo ilo wokuthi abantu uma bedayisa badayisa izimbiza ezinciphisana umzimba. Bebebazi ukuthi bona bahambile baya kumasejari koda badayise imithi bethi iyona ebasizile.

Uma ngiwunina umdlalo nabangani bami ngizizwa ngijabule kakhulu uma ngabe ngigubha sengijabule ngijabule kanye nabo ngoba angihlukani nabo. Nabo bayongisiza ngelinye ilanga mhla ngingawinanga.

Cha ngeke ngakwazi ukuthi ngiyeke umsebenzi wami wosuku. Ngingaqhubeka nokwenza umsebenzi wami wosuku, ngoba izinhlanhla zabantu azifani futhi iziphiwo zabantu azifani. Angeke ngiyeke umsebenzi wami enguphiwe umdali kanye nabakithi abangasekho ngoba ngithi ngifuna lo kamngani wami.

Qhubeka ukuzifundisa ngokuthi ngizitshele ukuthi lo mdlalo kumele bawufunde kancane kancane. Bazi futhi ukuthi uma ngabe bewudlala njalo uzongena emqondweni wabo beze bekwazi ukwenza sengingasekho mina eduzane nabo.

Cha angikaze ngizizwe ngishiwe dengwane futhi ngikhishwe inyumbazane ngoba abangani bami siyaqondana nabo futhi siyazana nabo.

Ngingavuselela umdlalo okuthiwa amathini. Umdlalo okuthiwa amathini sasihamba sonke siba izingane, siqoqe amathini avulelekile phezulu sidlale ngawo.

Ngesikhathi ngidlala igemu nabangani bami. Umdlalo esasithanda kakhulu ukudlala umdlalo wamathimu owawusijabulisa kakhulu. Uma ngabe sesidlala lo mdlalo lowo sasidlala sonke futhi sonke sijabula ngoba wonke umuntu ayethola ithuba lokuthi adlale.

Izikole zingadala ukulingana phakathi kwezinhlelo zemidlalo nokuncintisana nezokungcebeleka ngokuthi ezemidlalo zibe njalo ngoLwesithathu, njalo after twelve o'clock emva kwesikhathi se-break zihambe izingane ziyodlala futhi nangamaSonto kube khona isikhathi la bazohlanganyela khona izingane ziyoqhubeka yidlale emagrawundini.

Lokho lokho kwasithinta njengabahlobo ngokuthi kwakumele ukuthi ngakusasa umuntu aqikelele uma ngabe kukhona abadliwe, noma ababe nengxabano. Ngaksasa bazobe sebeyilungisila kahle ngoba kuzobe sekubonakala kahle ukuthi ubani obenephutha.

Kungamele ukuthi wonke umuntu athole ithuba lokuthi akhethe umdlalo azowudlala noma kuwukuthi-ke umuntu uma ekhethe umdlalo akhethe umdlalo azokhona kahle ukuwudlala futhi amuhle kuwona lowo mdlalo ukuze sonke sizoba nenkululeko.

Uthi uma ngabe kukhona imidlalo kumele kube khona othisha abahamba hambayo emagrawundini la ezinkundleni zemidlalo. La kuzobe kudlalela khona abafundi ukuze begade ukuthi bonke abafundi baziphethe kahle yini. Akekho futhi nophethe izidakamizwa noma izikhali.

Ukubamba iqhaza kwezemidlalo yesikole kunomthelela omuhle ekuthuthukiseni komfundi jikelele, ngoba uma ngabe umfundi edlala uyakhona ukuthi azivocavoce athole amandla okuze afunde kahle.

Ezinye zezindlela izikole ezingathola ngazo uxhaso lwezimali zezinhlelo zemidlalo ngaphandle kwesabelomali ezijwayelekile esiqhamuka kuhulumeni ukuthi bahambe beyocela uxhaso komasipala kanye futhi nakosomabhizinisi bendawo.

Into eyenza ukuthi umdlalo ube mnandi ezinganeni ukuthi ziyancintisana futhi ziphinde zisebenzisane. Uma ngabe zincintisana ziyakwazi ukuthi zibone ukuthi obani abahle kuphi futhi baphinde basebenzisane bebodwa ukuze bethuthukisane.

Imithelela engemihle eyezemidlalo yezikole eziqhudelanayo kakhulu futhi ingancishiswa ukuthi abafundi bangafuna ukuthi bawine njalo. Bese kuthi laba abangawinanga mhlampe bengathola izikhuthazi loko kuzobe sekwenza kubi-ke ngoba abazobe bengasawini kahle.

Uma ngabe kukhona ibhola lezinyawo kumele bathole amabhola aqinile, bathole izikibha zokujima namabhulukwe akhona kanye nezicathulo lezi eziney'nselo phansi ukuze abadlala ibhola bezosizakala.